Kuhambo endakhe ndalithatha ndalithatha nosapho lwam saya kwindawo apho kukhona ulwandle. Ibalulekile ke into yokuba uhambe nosapho kuhambo lwendlela ngoba kulapho niye nifumane ixesha elaneleyo lokuba nihlale nonke nizonwabele kungekho bantu abazoniphazamisa. Zange ndibe ndibona nto eyabe yasiphazamisa kuhamba esasikhe salithatha thina.

Kubaluleke kakhulu ukubana xa uhamba xa uhamba ngeteksi apha eMzantsi Afrika ukuba xa ubona uba umqhubi lona ukhwelisa ngaphezu kwenani eli ekufanuba uyalikhwelisa kubalulekile uxelele abantu bomthetho okanye uyidlulisele kwabaphezulu ngoba xa kusenzeka ingxaki kuzabe kuye kubuzwe ukubana bekutheni ize ndingathethi nani kodwa ndiyayibona ukubana umqhubi lona wophula umthetho.

Ewe, ziyayinciphisa imfazwe iimfazwe bezikade zisenzeka zeeteksi ngoba abaphathi beeteksi okanye abaphathi babaqhubi beeteksi baye baye bahlala phantsi beyithetha ukubana makungaphinde kube khona impalalo-gazi ngoba loo nto leyo iye ichaphazele nabakhweli ngoba abakhweli bona abangeni ndawo kwiinto zabo ezeemfazwe zabo. Ziyasebenza kodwa ezi nto baye bazithethe.

Umkhweli kuyafuneka uba aqiniseke ukuba zonke iincwadi okanye amaphepha okuba akhwele aye kwelo lizwe aphelele ngoba uzawuthi xa efika kwisikhululo seenqwelomoya afike apho engenawo la maphepha angakwazi uba akhwele iinqwelomoya xa ezoya kuloo ndawo lena afuneke uba aye kuyo. Iphele loo nto ke ngoku ilenza uhambo lakhe lube namagingxigingxi ngoba awukwazi ukhwela kwinqwelomoya engaphelelanga amaphepha wakho ngenxa yemithetho yamanye amazwe uba uzawube usiya kwenye ilizwe.

Ingawutshintshatshintsha ibhasi umzila ehamba ngawo ngoba iya incede kakhulu loo nto leyo entweni yokubana uba ibhasi ihamba umzila oyi-one kungafumaniseka ukuba abantu abaninzi abanokwazi uyofika kumakhaya abo. So kuyenzeka ukuba loo nto xa ihamba imizila itshintshatshintsha wonke umntu akwazi ukufika apho afuna ukuya khona.

Xa ndinoba ngumqhubi weteksi into endingafuna zitshintshe kukuba xa upeya upeyiswe imali esisigxina uyazi ubana ngemini ethile uye upeye le mali njengabanye abasebenzi abasebenza kweminye imisebenzi, kubekho nalaa nkxasomali yokubana mhla waphelelwa ngumsebenzi uye uhambe uyoyifuna. Kuphinde kuzame ukuthethwa nabantu aba bakhwela kwiteksi ukubana nabo mabazame ukusihlonipha ngoba nathi singabantu.

Ngokolwazi endinalo xa iteksi ikhwelisa umthamo ongaphezulu kulona inikezwe ubana mayiwuthathe kuye kufumaniseke ukubana iye ibe nengxaki leyo teksi kuphele kuba khona iingozi ezingafanelanga uba ziba khona kuphele kulimala nabantu.

Into enokwenza ukubana kube nzima ukuqhuba imoto encinci ezilalini kukuba indlela yasezilalini inamatye amaninzi. Ngoku imoto izawumane ibetheka loo nto leyo iyenze ubana ide imoshakale.

Iingxaki eziye zivele xa izinto zithuthwa ngolu hlobo kuye kuvele into yokubana imoto iye ixhonyiswe kuthathwe ezi zinto bekuthiwa mazithathwe zisiwe kuloo ndawo. Okanye umqhubi enze ingozi itshayisane mhlawumbi neetekisi okanye ibhasi okanye ibhukuqe ibe isendleleni eya kuloo ndawo ekufanele uba iyobeka izinto esukozithatha kwindawo ethile.

Ngamanye amaxesha kuye kube luvuyo kakhulu xa ungumhambi ngeenyawo ngoba xa uhamba ngeenyawo uye ungabi nalo ixhala lokuba ungavele wehlelwe yingozi. Kodwa ke kwelinye icala kuye kube kuye kwehle ingozi ngokuba umqhubi lona wemoto avele aze kuwe ungumntu ozihambelayo endleleni.